Kufuneka abe neentsimbi, inaliti, iintambo, isikere kunye ne-beadwork ukwenza umsebenzi lowo.

Umgidi apho endakhe ndaya kuwo kulapho kwakuphuma inkwenkwe esuthwini. Abantu babevuya, bephethe izipho ukuzokubonakalisa ukuba bayavuya ukuba unyana wabo ubuyile. Abantu bokuhlala bonke babeze kuzimasa lo msitho omkhulu kangaka. Kwakumnandi kukho ukutya wena tywala wena drinki, kwakungekho nto ingekhoyo wawusamkelwa usangena egeyithini ngoba wonke umntu uchwayitile, uvuyela usana lakhe ukuba libuyile entabeni.

Ababhali funeke baquke izichazimazwe ezibanzi, ii-glossaries ngokwasemzini, ukuchaza ukuba amagama athetha ukuthini. Kwaye kungafuneka kubekho uguqulelo kwesiNgesi ngokuba uninzi lwabantu ngoku luyasazi isiNgesi. Ngoko ke, kungabalula ukuba ngaloo ndlela umntu ayive le nto izama ukuthethwa ngumbhali.

Ubomi Abumanga, iculwa nguAmi Faku.

Ukulotyolwa kunentsingiselo yokuba kudityaniswa ifemeli okanye iintsapho yintombi nomfana ukuba zibe moyamnye zithethe into enye, kunye nomphakathi. Zikwabonisa uthando, ukuthembeka kwaye nokulandela izinto ngokusesikweni.

Izinto ezintle ezenziwe ngabantu abahlala ezilokishini kokwakhiwa kweendlela nokwakhiwa kwezikhumbuzo zomphakathi kunye nokufundisa abantu banzi nge-history yaseMzantsi Afrika, ukutsho ke ukubafundisa ngoophrezidanti bakudala ngokuba bokhe izitatyu ezifana nabo ezilokishini, apho abantu bokufika abanothi bafike khona bazokubona ukuba kudala kwakuphilwa njani.

Into eyandothusayo kulaa mtshato kukubona ukuba izinto asizenzi ngendlela ezifanayo. Ndabona ukuba iigusha ixhelelwa ngaphakathi endlini, ukanti kwelethu isiko iigusha ixhelelwa ebuhlanti. Ndandothukile kakhulu kwa ukubona abantu abangoomama bengena ebuhlanti, ngoba kwelethu icala, abantu abangoomama abangeni ebuhlanti, kungena amadoda kuphela.

KwisiNtu isicelo somtshato siye senziwe ngokuba umfana axelele abantu bakowabo abangootata, oomalume bakhe ukuba kukho intombi ayibonileyo yakwaZipeqengeshe. Apho ke kuzawuthi kubhalwe ileta, ileta ibhalelwa kulontombi ibhalwa ngabantu bakulomfana, apho umfana ezawucela ubuhlobo. Kodwa ke ingengomfana, ilusapho apho olucela ubuhlobo kulontombi. Ukuba baye bavuma baye babuyise eyabo ileta nayo babhala imini yomhlangano apho bazawuthi beze kuthethwe, kuvisiswane. Emveni koko kwemvisiswano kulungiselelwe umtshato ngokusesikweni.